Ee, merogo e mengwe e le maswe go e akantsha ga se gore o tlhokomela go ja e nngwe ya dijang maswana. Go na le e mengwe e e rategang jaaka morogo wa dinawa, morogo wa toropo, morogo wa thepe. Morogo o rategang ke morogo wa dinawa, ga se gore o dirile matlho a otlhe, jaaka o ratwa ke botlhe ko Botswana le ko dikagong tse dingwe tsa Aforika Borwa, mme e ka jewa ka bogobe le nama.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa ka tsela e dirileng, di tshwara ka metsi a maswe go di fokotsa maungo. Di sekgala mo go leele go di fokotsa maungo mme di seke di a nna maswe. Fa o di kotutse, o ka di hapa ka bogobe jwa lerotse go ja, mme le ka seswa o ka ja, le ka nama ya kgomo, o ka ja, ebile o ka dira ka ditamati mme o tlhakantshe le eiye.

Peo ya rooibos e tswa mo metsing a maswe. E jwalo leboko le le maswe. E maungo a metsi. Kopi ya rooibos e jwalo kopi ya seTswana. Mosola wa rooibos-o ke gore e re tshega lenyora, mafoko le marapo, ebile e re thusa le go robala fa o palelwa ke go robala bosigo.

Rooibos-o e na le ditlhare tsa go fokotsa maungo mo mmeleng. Rooibos-o e na le ditlhare tsa go tshega lenyora. E na le ditlhare tsa go fokotsa mafoko le matlhoko mo mmeleng. Ebile rooibos-o e re thusa le ka go oketsa dikotla le maungo mo mmeleng. Rooibos-o e ka thusa le ka go godisa tlhaloganyo le mmele wa motho, ebile e fodisa le bolwetse ba pelo.

Go fetoga ga seemo sa loapi go ka ama temo ya rooibos, jaaka go fetoga ga dipaka tsa go tshologa le go omelela. Rooibos-o e ka amega ka ditshenyetso le malwetse a a farologaneng, jaaka dikgomo le dikgogo. Rooibos e tlhoka metsi a a lekaneng go gola, mme go tlhoka metsi go ka ama tlhago ya temo. Rooibos e tlhoka tlhokomelo e e siameng gore e gole, mme go tlhoka tlhokomelo go ka ama tlhago ya temo.

Go fetoga ga seemo sa loapi go ka ama temo ya maungo, jaaka go fetoga ga dipaka tsa go tsoga le go omelela. Ebile maungo a ka amega ka ditshenyetso le malwetse a a farologaneng, jaaka dikgomo le . Maungo a tlhoka metsi a lekaneng go gola, mme le go tlhoka metsi go ka ama tlhago ya temo. Maungo a tlhoka tlhokomelo e e siameng go gola, mme go tlhoka tlhokomelo go ka ama tlhago ya teng. Mme le mmu o tshwanetseng o jale mo ona ke mmu o nonofileng, o ka kgonang go jala mo ona.

Maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ke vitamin C, e dirisiwa mo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng, le vitamin E e dirisiwa mo matute a nang le boleng jo bo oketsegileng. Beta carotene e dirisiwa mo maungong a a omisitsweng kwa boleng jo bo oketsegileng. Magnesium e dirisiwa mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka di-jam-e le matute. Potassium e dirisiwa mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka di-jam-e le matute. Zinc e dirisiwa mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka di-jam-e le matute. Ditsela tse di šwa tsa maungo a nang le boleng jo bo oketsegileng ke go di ja ka metsi, go di hapa ka ditlhare tse dingwe, mme go ja ka metsi le sukiri, go di ja ka sukiri le.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke morogo wa dinawa. O jalwa le go jewa thata mo Aforika Borwa, le baTswana, le dikagong tse dingwe tsa Aforika. Matute a jalwa le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, segolobogolo mo Aforika Borwa le mo Botswana, le dikagong tse dingwe tsa Aforika Borwa. Le ditamati, rooibos-o le seswa, mme seswa sona se jalwa thata le go jewa thata mo Botswana le dikagong tse dingwe tsa Aforika Borwa. Ke ka lebaka la gore maungo a a ratiwa ke batho ba le bantsi thata. A na le boleng jo bo oketsegileng mo go thuseng batho go nna ba itekanetse, a na le ditlhare tse di thusang go fokotsa malwetse le lenyora.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng ke morogo wa dinawa, matute, ditamati, morogo wa thepe le seswa. Mme di jewa thata le go lengwa thata mo Aforika Borwa, Botswana le dikagong tse dingwe tsa Aforika. Ke ka ntlha ya gore merogo e na le boleng jo bo oketsegileng mo go thuseng batho go nna ba itekanetse, e na le ditlhare tse di thusang go fokotsa malwetse le lenyora. E ratiwang ke batho ba le bantsi mo lefatsheng lotlhe, e lengwa le go jewa thata ka lobako lo lo phepa le lebese le namune.

Dithoro le mabele di na le seabe sa gore dithoro di na le vitamin C le E, di thusa go fokotsa matlhoko le lenyora, ebile di re thusa go nna re itekanetse. Mabele ona a na le vitamin B le E a thusa go fokotsa malwetse le lenyora, ebile a re thusa gore re nne ntse re itekanetse. Seabe mo temothuong ya gompieno ke gore di thusa go fokotsa malwetse, di thusa go tshegetsa lenyora, di re thusa gore re phele ntse re itekanetse mme re tshwanegile. Seabe mo dithulaganyong tsa dijo ke gore re akaretse gore dijo di phele, tse di le phepa, ebile e nne di aga mmele, ebile di thuse ka go fodisa malwetse le go aga dikotla mo mmeleng.

Go twe wine farming tewa ko go diriwang di-wine-e e leng senwamaphodi sa batho ba le bagolo. Mme so na se diriwa wa ka diterebe tse di farologaneng mme di pinyeliwa ka metšhini ya teng.

Gore o itshimolele tshingwana mo lelapeng o tlhoka metsi a phepa go nosetsa dijalo tsa gago fa o fetsa go epa peo tseo ditlhokang tsa go jala, mmu o nonofileng wa go kgona go jala le di-tool-so tsa go kgona go jala, le o na manyora gore dijalo tsa gago di kgona go.